Nna jaaka ke le mosetsana o dulang Krugersdorp, merogo e ke gore batho ba ka e leka ke merogo e tshwanang le borokoli. Borokoli e thusa thata go sireletsa malwetse a a tshwanang le kankere. Merogo e mengwe e tla nna segwete, digwete di re thusa thata gore re kgone go bona sentle, matlho a rona a bulege re kgone go bona le sentle le mo mafifing.

Go jala diapole kgotsa dipanana go tlile gore thusa thata gonne o kgona go fitlhela maungo a a rileng mo jarateng e leng ya gago. Gape o tla kgona go di rekisa gore go nne le setsenonyana sa tšhelete e tsenang mo tlung, e kgone go thusa ka tse di rileng.

Go jala tamati o tshwanetse o lebelele lefelo le e leng gore otlile go jala tamati ya gago mo go lona le gore mmu wa teng o siametse gore o jale ditamati tsa gago. Tshwanetse gore gape ditamati tsa gago di kgone go fitlhelelwa ke letsatsi gore di tle di kgone go gola sentle. O nne o ntse o di tshela metsi, e seng kgapetsa-kgapetsa gonne o tlile go di bolaya. O nne o ntse o o di lebelela go netefatsa gore tsotlhe di tsamaya sentle. Go di bona gore di godile, di siametse gore go jewa tshwanetse e be di le khibidu ka mmala ke gone o tla di kgetlhang mo setlhareng sa teng o kgone go dija.

Rooibos-e ke tee e leng gore e a jadiwa. O tsaya peo ya teng e leng gore e jadiwa ka selemo, dikgweding magareng ga Tlhakole le Mopitlwe. Di tsengwa mo pitseng e leng gore ke e nnyane, peo e o e tsenngwa mo teng. Ga dikgwedi di tsamaya go Seetebosigo le Phatwe, di ya ntshiwa mo pitseng e o seed-i ya teng e tsenngwa mo mmung o mo fatshe go fitlhelela ntse e gola. And-e gape ditsa dijara tse kana ka nne go fitlhelela go tlhano gore e be feleletse e le rooibos-e. Morago ga moo setlhare sa teng sa segiwa se tsenngwa mo motšhining, motšhini o wa teng ke yone o etsang gore gonne gonnye.

Rooibos e re thusa thata ka melemo e leng gore e dira gore sukiri ya rona e sakele ko tlase, re fitlhele matlalo a rona a mmele a siame. Rooibos melemo ya teng e dira gore e thuse gore sebete sa rona se nne mo boitekanelong.

Dikgwetlho dingwe tse balemi ba rooibos ba lebaneng le tsone ke go fetoga ga weather-a e leng gore re nna le dipula tse e leng gore di senya dijalo tsa bona le go sa nne le metsi a lekaneng. Go rarabolola go tshwanetse balemirui ba ye sekolong ba rutiwe sentle gore dijalo di jadiwa mo selemong sefe le gore, gore ba kgone go nna le metsi a e leng gore a tla lekana ba tshwanetse ba dire jang.

Dikgwetlho tse balemirui ba lebaganeng le tsone le tsone di tshwana le tse e leng gore ba rooibos ba lebagane le tsone, e leng le mmu o e leng gore ga o a siamela dijalo le go sa fitlhelele metsi a lekaneng gore ba kgone go tshwaela dijalo tsa bona, ke tsone dilo tseo. Le gore ga ba na batho ba ba lekaneng gore ba tla lema and-e seo se dira gore ba salele morago ka go lema maungo.

Maungo a a omisitsweng a thusa gape ka go tlisa monate wa maungo. Monate wa maungo o utlwala thata mo lelemeng ga e le gore di omisitswe gape di thusa le ka boitekanelo jwa rona re le batho.

Maungo ao ke diapole, dipanana, ditamati le diterebe. Lebaka la gore go ntse jalo ke ka gonne ga go sokodise go di fitlhelela maungo ao. Ditamati o kgona go di ja dintse fela jalo kgotsa di apeilwe, ke lone lebaka la gore go ntse jalo.

Merogo eo ke ditapole, ditamati, dieie le digwete gonne ga go sokodise go di fitlhelela ebile o kgona go dira dijo tse di monate ka tsona, o tlhakanya mole le mole go nna monate. Gape di na le dikotla tse dintsi tota tse e leng gore mebele ya rona ya ditlhoka.

Dithoro le mabele re kgona go dira bogobe jwa mabele ka tsona ebile re kgona go dira le bojalwa ba setso ka dithoro le mabele. Gape mongwe le mongwe a kgone go fitlhelela dilo tse di ntseng jalo tsone dithoro le mabele. Gape di itekanetse di siametse mebele ya rona di na le dikotla tse e leng gore le mebele ya rona ya ditlhoka.

Wine farming e tletse dipoleke di le dintsi di tletse thata ko porofensing ya Western Cape. E leng gore ga go dirwa wine farming go jadiwa diterebe tse e leng gore di tlile go tlhokomeliwa, di godisiwe, di gatiwe ke batho, di ntshiwe gore di kgone go dira wine-e. Diterebe tseo di jadiwa le ke batho.

Go simolola tshingwana re tlhoka dikgatlha go tsenya dipeo tsa rona, re tlhoka metsi, re tlhoka letsatsi, re tlhoka le mmu.

Go lemiwa ga rooibos go re thusa gore re somarele metsi, go sireletsa tikologo ya rona, go thusa le batho ba ba dulang mo re dulang teng gore ba nne le mosebetsi.

Dijo tsa dithoro ke mabele, ting, bojalwa ba setso kgotsa ba Setswana le borotho ba teng. Di botlhokwa gonne di na le dikotla tse mmele wa rona o di tlhokang ebile gape dijo tsa teng di dirisiwa thata mo mesebetsing ya setso.

O tshwanetse go kolomaka mo o tlileng go jala teng rooibos-o ya gago. O tshwanetse go ema, go itse le ka se emo le morago le mmu, o tlileng go tlhokega fa o jala rooibos.

Rooibos e re thusa ka bolwetse ba pelo le go fokotsa bolwetse ba sukiri. Batho ba le bantsi ba batla go e reka mo lefatsheng la rona, ke batho ba le bantsi ba e tlhokang. Ebile gape e re thusa go sireletsa tikologo ya rona.

Rooibos re kgona go e dirisa mo dijong le mo dilong tse re di nwang. Re kgona go e dirisa jaaka tee, e kgona go dirisiwa jaaka ditlotso tse re tlotsang mmele ya rona ka tsone, di re fa matlalo a mantle tota.